Taba ena e ka ba ka mekgwa e fapafapaneng, feela ke tla sheba hodima taba e le nngwe ya hore, thuto ke yona e bapalang karolo e kgolo bakeng sa hore borapolasi ba fuwe monyetla, mme o ka fumana hore haholoholo phepetso e tlang ebile e le matla ke ya batho ba batsho, hobane ha ba ka ba fuwa thuto e lekaneng ebile ha ba na boiphihlelo bo boholo hlahisong le tokelong ya ho ka ba bo rapolasi ba baholo. Ka hoo, ke bona menyetla e sa lekane tabeng ya hore batho ba ka fumana kapa ya ba borapolasi ba tswelletseng ka mahetla e le ba merabe yohle.

Jeme o ka e sebedisa bakeng sa ho tshasa borothong kapa ho se ho bakilwe dikuku mane, jeme eye e tshelwe hodima tse ding tsa dibesekite tse bakwang lebakeng.

Ke batla ho beha taba ena ho mmuso ona o busang. Mmuso ona o busang o ile wa etsa phoso ka hore o se ke wa sireletsa batho ba neng e le hore ke bona ba tshwereng lefatshe ene hape haholoholo taba ena e tsamaya ka se morabe, hobane tje ka ha re tseba lefatsheng la Afrika Borwa dipolasi di tshwerwe ke batho ba mmala o mosweu. Ka hoo, mmuso ona wa rona o no tshwanetse hore o sireletse hore batho bao ba se ke ba ntshiwa dipolasing tsa bona, ka ho beha sesole le ho thibela hore tsohle di tsamaya hantle, ba be le polokeho e lekaneng.

Basadi e sale e le batho ba dulang ba ikemiseditse ha ba etsa ntho. Ke ka hoo le kgale mehleng ya kgale, ba ne ba sebetsa ba lema ba etsa tsohle, mme mmuso o bone hore ka ba ka la maikemisetso ana a basadi ba nang le ona, e leng a bona ba hotseng ka ona, ba tshwanela hore ba fuwe monyetla wa ho sebetsa, e be boramapolasi ba felletseng. Hobane ba na le maikarabelo a maholo ho feta ka mokgoo ba na ba bontate ba leng ka teng, mme motho wa mosadi ke motho ya nahanellang pele ka mehla le mehla bakeng sa kgolo le ntshetsopele ya bana ba hae.

Temo e bohlokwa haholo hobane ntho tsohle tse leng teng di tswa mobung. Le rona bo teng ba rona re tswa mobung, re tla fella mobung, mme ha o tshwere mobu e le wena ya hlahisang, sohle se tswang mobung o na le karolo e kgolo eo o e bapalang nthong ena, e bitswang tswelopeleng ya setjhaba. Le ho etsa manyane a hodimo hobane ha o ka sheba mehleng ya hona jwale, meroho e batla e le hodimo ka theko, mme ha o ka wa sebedisa mono wa ba wena, e leng setsebi le montshi wa ntho ena o tlo bontsha hore.

Sebakeng sa heso moo borapolasi ba kopanang ba rekisa meroho, o fumana hore ke meroho e fresh, e metle, e fapafapaneng le ka boholo le ka quality, nthwena ba e bitsang quality. Jwale se etsahalang ke hore meroho ha e lekane ka ho patalwa, mme ha e sa lekane ka ho patalwa ho na le ba bang ba sebedisitseng manyolo haholo, ho bona le bana ba sebedisitseng peo e senang di-chemical, mme meroho ena e senang di-chemical, ke yona e turang haholo ya boemo boo bo batlang bo itse ho ya hodimo hobane, ke yona e sa lokileng mme e re kgothalletsang hore re je dijothollo tse se nang di-chemical-e.

Basadi e sa le ba, e le batho ba neng ba sebetsa ka boikemisetso le boitelo fela ntho ena e ile ya etswa ke hore, banna ba ne ba fuwa menyetla e fetang ya basadi le dinaheng tse ka ntle ho ne ho ntso ho le jwalo. Feela ke nahana hore ka thuto le bokgoni boo basadi ba se ba di filwe hona jwale, basadi ba ka kgona hore le bona ba fuwe tekatekano e lekanang le ya bontate hobane, thuto le tsebo e se e lekana, mme hoo ha ke bone hore e ka ba lebaka le etsang hore ba se ke ba fuwa menyetla ya hore le bona ba kene temong, ba sebetse tje ka bontate.

Hlokwa haholo ho hlahloba mobu, hore o phetse hantle hobane re phela nakong tseo e leng hore mobu o fumana nthwena e re bitsang pollution ka sekgowa, mme ha e be molemi ha tseba hore mofuta wa hae wa mobu, le hore o tshwanetse hore a jale dimela difeng, mobung wa mofuta o feng. Ena e ka fana ka phephetso hore a se ke a hlahisa dihlahiswa tse leng hore e ka ba tsona tsa maemo a hodimo, mme a kgona hore a etse hlahiso e lokileng le tjhelete e lokileng bakeng sa temo ya hae.

Tsela ena ya ho boloka ditlaleho ka ho di ngola fatshe ke ya kgalekgale e neng e sebediswa ene e saleng, e ntse e le yona e neng e le bohlokwa haholo fela ka hobane nako e ngwe o ka ngola dintho fatshe, ebe di a lahleha. Ho se ho na le mekgwa e meholo ya technology moo o ka behang dintho tsa hao teng, tje ka o sebedisa mekgwa ena ya selefounu, mekgwa ya ho beha dintho komputareng, mekgwa ya ho boloka dintho ka lentswe le mekgwa e meng e batlang e le ya maemo a hodimodimo, tje ka ho sebedisa ditshwantsho hobane mekgwa ke e mengata.